Khona akuvamile ukuthi uye kumnyango kahulumeni inoma yimuphi konke kuhambe kahle okokuqala futhi sesijwayele lokho singabantu, kodwa umnyango we-UIF uyangijabulisa kakhulu ngoba ngelanga lokuqala konke kungahamba kahle isicelo sami basithathile manjena sengilinde bona ukuthi bebuye nempendulo. Lokho kuyangijabulisa ngoba ngiyakwazi ukuthi ngikhulume nabantu engibakweledayo kanye namabhange engibakweledayo, ngibachazele ukuthi ngizobakhokhela kanjani, nini kodwa lokho kuzokwenzeka uma ngabe omnyango we-UIF usubuyile nempendulo yami.

Ngiyaxolisa kakhulu mngani wami ukuzwa ukuthi isicelo sakho somshwalense womncwabo sinqatshiwe, okubuhlungu nje futhi ukuthi sonke sayijoyina leya nkampani yomshwalense ngoba sasizwa ukuthi iyasiza uma ngabe uvelelwe izimo eyifana nalezi. Kanti-ke futhi nabo besithembisa ukuthi noma yikanjani uma ngabe uvelelwa isimo somncwabo bazokwazi ukuthi bakukhokhele imali yakho yomshwalense. Manjena uma ngabe sebenze efana nalena kuwe ukuthi bangakukhokheli iyindleko zakho zomncwabo kanti futhi usubhekene nezinye iyindleko obungazilindele. Kubuhlungu kakhulu kimi angicabangi futhi ukuthi lobuhlungu engibuzwayo bungalinganiswa nalobu wena obuzwayo. Ngiyaxolisa kakhulu ukuzwa lokho mngani wami.

Yize noma i-overdraft facility kuyinto enhle ukuthi ube nayo, kubalulekile ukuthi ukuqonde ukuthi iza neyindleko yonke imali oyithathayo ebhange kwi-overdraft facility iza neyindleko okufanele uyikhokhele inyanga nenyanga. Kanti kubalulekile ukuthi futhi lezo yindleko noma ama-instalments uwakhokhele ngokuphelele ngesikhathi ngoba uma uma engakwenzi lokho kusho ukuthi kuzokucekela phansi igama lakho, lokho kuzokwenza ukuthi naleyo overdraft facility ithathwe kuwe. Kanti-ke futhi uma ngabe uyofaka isicelo kwenye ikhampani, noma inkampani, noma ibhange, noma istoli sokubolekiswana kweyimali ngeke baze bakunike ngoba igama lakho osulicikile phansi kwile nkampani owawusebenzisana nayo.

Ngiyacabanga ukuthi kuwumqondo ophusile ukuthi umuntu azihlelele umncwabo wakhe ngaphambi kokuthi adlule emhlabeni, ngoba kuyenzeka ukuthi amalunga omndeni enze izinto owawungeke wazithanda uma ngabe zazenziwa komunye umuntu uma zenziwa kuwena usushonile. Ngiyacabanga ukuthi kuncono ukuthi umuntu nomuntu athole ummeli ozomsiza noma azomlekelela uma esedlulile emhlabeni ukuthi kube uyena wenza isiqiniseko sokuthi iy'fiso zakho, uma usudlulile emhlabeni ziyafezeka, kanti-ke futhi lokho kwenziwa ngokomthetho ngoba iy'fiso zakho uma usudlulile emhlabeni awusenawo umlomo wokuzikhulumela ngaleso sikhathi. Kungenzeka ukuthi la bantu obashiya ngemuva bangasakwenzi lokhu owawukucelile noma owawukufisa ukuthi makwenziwe.

Sengizamile ukuya emabhange ambalwana ukuyoboleka imali ukuba ngithenge imoto koda nganganeliseka ngesinqumo esathathwa ukuthi angikwazi ukubolekwa mali ngoba i-credit score yami noma ukwethembeka kwami kokubolekwa imali akwenele akwenele kahle. Okungangijabulisi kakhulu ukuthi kusetshenziswa izinombholo ukucacisa ukuthi ngiyakwazi ukukhokha noma cha, akusetshenziswa le mali ebona kwi-payslip yami ukuthi nginayo noma cha imali yokukhokhela leyo mali engiyicelayo noma cha. Ngakho-ke ngibona ukuthi leyo ndlela okwenziwa ngayo ukubheka ukuthi umuntu akwazi ukuyikhokhela imali leyo ayicelayo noma cha akusiyo indlela elungile engenza ukuthi amabhange athathe isinqumo sokungiboleka imali noma cha.